Kgopolo ya Setswana ya botho e ikaegile ka mekgwa, maitshwaro, le ditumelo tse di gatelelang botlhokwa jwa motho mo bathong kgotsa motho ke motho ka batho ba bangwe. Mo di temaneng tsa Setswana sengwe se bonagala ka mafoko a jaaka motho ke motho ka batho ba bangwe ngwana ke setšhaba losong ga le lele lentswe le le lengwe.

Go boloka setso le maitsholo a bogologolo moaparo wa setso o emela ditso, le se se kgaoganyang morafe mongwe le mongwe. Go apesa mo manyalong ke tsela ya go bontsha tlotlo le boikgabo ka botshelo jwa bo rraetsho. Bo ruta le go rotloetsa bašwa fa bašwa ba bona bagolo ba keteka ka moaparo wa setso ba ithuta botlhokwa jwa o na mme ba ka se latle ditso fa nako e tsamaya.

Kopana ka botaki le mmino go nna le seabe se segolo mo go ageng setso sa gompieno segolobogolo bo bathong ba bašwa ka go kopanya mafoko, melodi, ditshwantsho kgotsa moaparo, dino le botaki di dira gore setso se nne se tshela ka mekgwa e mentjha. ba mmino ba dipuo tsa se legae mo dipineng le bataki ba bontsha ditiragalo tsa botshelo jwa Setswana, botho ka bonolo jwa setshwantsho, motshameko, kana moaparo.

Nama e ke e ratang thata ke T-bone steak ke rata ka gonne e nonofile ebile e , e na le motswako wa mafura le nama e bosakhutlhing.

Mo setšhabeng sa rona sa Setswana go na le dijo tse neng di kaiwa ga di a tshwanela ngwana wa mosetsana, mme seno se ne se bophirima ka dikanegelo tshelo tsa setso. Tumelo ya pabalesego le maitshwaro a tshwanetseng, dijo tse di ka thibela ngwana wa mosetsana ya podi kgotsa ya kgomo gonne o dumelwa gore ba ngwana wa mosetsana a e ja o tla nna le maitshwaro a a sa siamang kgotsa a tlhakanelo dikobo pele ga nako.

Ee, go nna le mapodisi le seabe sa setšhaba go na le seabe se segolo thibelong le go lwantsha le bokebekwa ko ditoropong. Tsotlhe tse pedi maphodisa le setšhaba di tshwanetse o dirisana mmogo go tokafatsa pabalesego. Seabe sa mapodisi go oketsa mapodisi ba le teng mo lefelong bogodu le batlhasedi ba tshaba go dira bokebekwa.

Go apara diaparo tse di supang botlholagadi, lesire le ntsho kgotsa diaparo tse di sa kgabang ya aparwa o supa kutlobotlhoko le tlotlo. Se ke letshwao la go bontsha gore o a lela, monna wa gago, mme gape ke tsela ya go mo gopola.

Setso sa Setswana se dumela lenyalo la batho ba ba tswang bo ditsong tse di farologaneng le fa go le jalo go na le nne phato ya mekgwa e e kgethegileng e e ka latelwang ka go kopanya malapa a mabedi. Mekgwa e, e akaretsa go buisana magareng ga malapa ikamanya mo tlotlong le go tlhoma maitlhomo a kutlwano.

Ee ka maikutlo a me ke a dumela gore kgwebo ya go rekisa dijo tsa setso e ka atlega thata segolobogolo fa e dirwa ka maikaelelo le bokgoni, go na le dikgatlhegelo tse dikgolo tsa go boela mo metlheng ya setso. Bontsi jwa batho segolobogolo bašwa ba simolotse go rata le go batla go leka dijo tsa setso ba ba tla go itse se se ka fa gare ga setso sa bone kgotsa sa ba bangwe.

tsa go isa basimane kwa sekolong sa go rupa ke go ba ruta le go ba rotloetsa go gola ba nna banna ba nang le boikarabelo, seriti, tlotlo le maitshwaro a a amogelesegang setšhabeng.

Diaparo tsa basadi di ka bontsha ditekanyetso tsa setšhaba ka tsela e di bontshang ka yona, setšhaba se se bolelelang go se bona mo mosading e ka tswa e le ka tlotlo, seriti, bothokgale le popego ya mmele. Diaparo di ka dirisiwa ke setšhaba go laola kgotsa go totobatsa tsela e basadi ba tshwanetseng ipona ka yone, le se ba tshwanetseng go se emela.